Awa, kungithinte khulu ngombana imalikazi engaka izakubuyaphi, sikhwela iimbhesi nje siyokuzama amaberego.

Ingombana kukhona abogalakatjana abenza iinthikithi ze-fake.

Khulu ngombana nangabe umuntu bekumuntu ojwayele ukuthi qobe langa kufanele aye ekhaya, sekufanele ayehlise amalanga aya ngawo ekhaya, mhlambe ngenyanga aye ekhaya kanye namkha kabili.

Ikambiso engalandelwa kukobana bahlole bona abantu abakhwela iimbhesi khulaba babantu abasebenza umsebenzi onjani begodu barhola imali engakanani.

Kufanele kuqalwe bonyana abantu abakhwela iimbhesaba babantu ababerega kuphi begodu barhola malini ngenyanga.

Iye, urhulumende kufanele angenelele la akghona khona ukuze arhelebhe abantu abakhwela iimbhesezi, abazizamelako begodu nababerega ngemakhwitjhini.

Iye, kungabadosa bona bangasakhambi ngeenkoloyi zabo kodwana bakhwele iimbhesi nabo.

Ngombono wami, ngibona kwangathi kusuke kuziinkhamphani zidlelezela abakhweli.

Isiyakhutjhulwa nje ngaphandle kokutjhejwa. Ababacabangeli abantu abadosa emhlweni bona bona bazakwenza njani nakukhutjhulwa intengo yabakhweli beembhesi.

Iye, ngibona ikhambisana nabo ubujamo bomnotho umphakathi okibo.

Iye, ngibona kumbono omuhle khulu loyo.

Ngibona bona kufanele balethe ubufakazi bokuthi bathola isondlo sakarhulumende.

Awa, akufuzele baqale bona bahlala kuziphi iindawo kufanele babaphathe boke ngendlela efanako.

Ibasiza khulu ngombana bazokukghona ukuthi imali enye le bayiberegise eentweni ezitlhayelako zangekhaya.

Ngombono wami kufanele bathole isaphulelo samaphesente angu-fifty.

Ezinye iinkhamphani zibatjheja ngokwanele kodwana ezinyezi awa, azibatjheji begodu be azinandaba nabakhweli bazo.

Iye, zikhamba ngefanelo.

Awa, ziyaladelwa. Azibafikisi ngesikhathi.

Kukhona abatjhayeli ababaphatha kuhle abakhweli bese kubakhona laba abanye abatjhayeli abahlukumeza abakhweli.

Iye, zisebenza ngefanelo kodwana azikaneli iimbhesezi. Azikho rerhe ngombana zisatjhoda, abantu banengi khulu.

Iye, kuyasebenza khulu lokho ukubona iimbesi zibe neendlela zazo zizodwa.

Ingombana zizokuliyana namateksi neemodere ngendleleni.

Iye, iyaba nayo imigodi ngombana ziberegisa zona iindlela lezo qobe malanga.

Kukatelelekile bona zifakwe iinkontiri, akukafaneli bona zikhambe endleleni enethuli.

Isilanganiso sebelo likhulu.

Igadango elingathathelwa umtjhayeli loyo kukobana bayomuripota la ekhamphanini aberega kiyo.

Ngemateksina siphatheka kuhle khulu kodwana kuba khona isikhathi la abatjhayeli bangasiphathi khona kuhle.

Abatjhayeli ngebelo elifanako ngeendlelena.

Awa, asimanyani khulu. Iteksi ikhweza isilinganiso.

Awa, abatjhayeli bamateksi abasitjhayeleli barhamulile.

Iye, ngiyakghabhudlheka lokha iteksi idlula amarobodo nalokha abomvu.

BoMathumbu kunoKopu, kunoNzimanzima.

Awa, ngibona kungakalungi lokho okwenziwa ziinteksi bona zilwisane neenkhamphani ezinye ezithutha umphakathi.

Iye, kufanele babafune abomazisi.

Ngibona kumbono omuhle khulu loyo ngombana abanye bayatjhayela barhamulile.

Bangakhalinywa ngokobana abakhweli abakhona ngeteksina babaripote namkhana bangavumi bona iteksi le ikhambe.

Awa, awakahlwengeki amarenke wamateksi.

Iye, kuphephile kodwana kukhona enye enge-Joburg engakaphephi.

Kukobana bangatjhayeli ngebelo elidlulele leli ababekelwe lona.

Kubathinta khulu ngombana kutholakala bona iintimela azisakhambi ngesikhathi esifaneleko.

Kuqakathekile kwesinye isikhathi ngombana ama-Uber namkhana ama-Bolt nawuyibiza ifika khona nje begodu ayizombi indawo yoke bona ifune abantu.

Ubudisi bokukhamba nge-Bolt nofana i-Uber kulokha abosomatekisi sele balwisana nabatjhayeli bama-Bolt namkhana bama-Uber.

Iye, iyawavula amathuba womsebenzi, nawunekoloyi ekungeyakho neemphepha ezigunyazako bona ungatjhayela.

Kukobana angathathi abantu endaweni ngobunengi babo kodwana alayitjhe yena loyo abizile namkhana afowunile bona eze, ubawa irhelebho le-Bolt namkha

Iye, alisizo khulu ngombana ifika ngesikhathi ofuna ngaso, asikho isidingo sokobana ulinde isikhathi eside ukuze ifike. Mawufake isibawo sayo iyafika ngemzuzu engaphasi kwemihlanu namkha ngemizuzu engaphasi kwelitjhumi.

I-Bolt namkhana i-Uber azikghoni ukufika eendaweni zemiphakathi ezitlhagako ngombana kuthiwa bayatlhayela, abanazo iinkontiri, iindlela zabo ziindlela eziyi-gravel.

Urhulumende angenza ngokobana abaphe izinto lezi ezibizwa bona ama-permit ukuthi bakhambe eendleleni.

Urhulumende angasiza ngokuthi abaphe amaphemithi wokuthi bakghone ukukhamba endleleni ngaphandle kokuthi bavinjwe namkhana bahlushwe

Imiphakathi ingasiza ngokobana barhelebhisane nabantu bama-Bolt ekutheni bakhandele ukuhlukunyezwa bosomatekisi.

Kukuthi babarhelebhe ekutheni bangahlutjhwa bosomatekisi, abantu bama-Uber nabazokuthatha abantu abababizileko.

Kufanele ukuba itlolisiwe ngaphasi kwabantu abasebenzisa ama-Uber begodu nekoloyi leyo isebujameni oburerhe ukuthi ingalayitjha abantu.

Ifanele ukuba isebujameni bokuthi ibhalisile ngaphasi kwe-Bolt begodu nekoloyi leyo isebujameni oburerhe bokuthi ingakhamba endleleni.

Iye, alungele ukuba sendleleni amatekisi athutha umphakathi eendaweni zemakhaya nasemalokitjhini.

Okuhlukumezako kukobana, iimbhesi ngamanye amalanga azifiki ngesikhathi ziyaladelwa. Kesinye isikhathi ziyaphuka endlelenapha.

Kukobana ithuli lingena ngaphakathi ngeembhesini.

Zisiza ngokobana abakhweli angekhe baladelwe-ke, ngicabanga nokuthi iingozi zeembhesi zizokwehla.

Ezinye iimbhesi zinazo iindawo zokuzithuma ngaphakathi. Ezinye zibekelwa isikhathi sokobana nazikhambe isikhathi thizeni, kukhona la kufanele zijame khona, bese abantu bakghone ukuthi bayozithuma.

Unobangela kukobana iimpetroli namkha amanzi athelwa ngeembhesini, ezenza bona iimbhesi zikhambe ziyabiza.

Ngombana akubi nesiminyaminya.

Ngombana azibi nesiminyaminya, ye-ke zikhamba futhi nangesikhathi esifaneleko.

Bayathinteka khulu, ngombana uthola bangasakghoni ukuthi baberegise iinkoloyi zabo, sekufanele baberegise iinthuthi zomphakathi.

Ngibona bona kulungile, ngombana uzakwazi ukuthi alawule ukuthi ikhuphuka nini begodu yehla nini. Ngicabanga bona lokhu uzokwenza ngendlela efaneleko.

Iye, ikhona inzuzo ngombana kesinye isikhathi nawuberegisa ikoloyi, kuba nabantu ababawa irhelebho. Ye-ke ukghona ukuthi abantu laba ababawa irhelebho, kube nemali thizeni obabiza yona. Ye-ke ebese bayabhadala, ukghone ukuthi nawe uthele iimbaseli.

Ukuba nekoloyi ngicabanga bona, kwenza bona umuntu akghone ukuthi enze isabelomali ngendlela efaneleko, azi ukuthi lapho ufaka nesabelomali seembaseli. Ye-ke angiboni ukuthi kuba nomthelela omumbi.

Abantu ayikho indlela bangayonga ngayo ipetroli, ngombana ikoloyi nayikhamba endleleni ifuna ipetroli. Ye-ke ayikho indlela abangayonga ngayo.

Iyithinta khulu, ngombana nakukhuphuka intengo yeembaseli, neentengo zokudla nazo kufanele zikhuphuke namkha zitjhuguluke nazo.

Angiboni kumcabango omuhle loyo, ngombana kungabangela ekutheni kuthi boke abafundi laba bagcine sebafaka ababelethi ngaphasi kwengcindezi.

Iye, nakho lokhu kulungile bona abantu kufanele bakhuthazwe bona bakhwele iimbhasikili eenkhundleni zokusebenzisa iinkoloyi, ngombana kesinye isikhathi ibhaskili le namkha umlelenjana uwenza bona umuntu azivocavoce.

Awa, ngokuya ngami angiziboni zincono, ngombana nazingaphelelwa yigezi le zisakhamba, kutjho khona ukuthi zizokujama phakathi nendlelapho.

Ibathinta khulu ngombana nayikhuphukako, kufanele bakhuphule ama-price ngemateksini. Ye-ke uthole abantu abanengi balila ngokobana amateksi ayabiza, babona kuncono bona bazithengele iinkoloyi zabo.

Awa, angeze kwaba kuhle ngombana abanye abantu baberegisa zona iinkoloyezi, ukuthi batjhinge ngemberegweni.

Ayikahluki iyafana eendaweni zokezi.

Ayizithinti ngombana yinye indlela okungakhona begodu akunalitho abangalenza.

Abotitjhere bangayifundisa abafundi ngokobana nabaya eendaweni eziseduze, bangaberegisi iinkoloyi zabo. Ngokonga ipetroli bangaziberegisa ngokuthi, iinkoloyezi bakhambe ngaso nabazokukhamba ibanga elide.

Kukobana ingaphetha ngokuthi ikonele ikoloyakho.

Ngicabanga bona iyawuthinta khulu, ngombana abantu abakghoni ukuthi baye eendaweni zokuvakatjha kakhulu namkha ngobunengi, ngombana ipetroli namkha iimbaseli zibiza khulu. Ye-ke abantu behlise izinga lokuvakatjha.

Mina kungimi nginekoloyi bengingayekela ukuberegisa ikoloyami, bengingaberegisa iinthuthi zomphakathi.

Kukobana kwehliswe intengo abayibizako eenthuthini zomphakathi.

Awa, mina angivumi ngombana woke umuntu uyayidinga ipetroli. Ye-ke nayizokwehliselwa abantu abatlhagako, kuzokubona sungathi bona benzelwa isirhawu namkha umusa. Ye-ke bazokubanga bona kube netoyitoyi.

Awa, angivumelani naso, woke umuntu akaphathwa ngendlela elinganako begodu ngendlela efanako.

Ubuhle bokuba nekoloyakho, kukobana uyiberegisa noma ngasiphi isikhathi ofuna ngaso. Bese ubumbi bayo kukobana kesinye isikhathi, uzithola ungabi nayo imali yokuthi uthele iimbaseli.